Boemo jwa madi le bokgoni jwa go duela gore o ka kgona go duela loan, ditshwantsho tsa semmuso le ditokomane, ID, certificate, transcript, boemo jwa thuto le sekolo gore sekolo se mme o kgethegile naa, history ya gore o na le histori e e molemo ya go duela dikoloto.

Sa kgwebo ditshenyegelo tse dingwe tsa o tshwana le annual fee le payment mokgwa wa gore o kgone go duela ka nako mefano ya meputso, tshireletso le tshegetso, go sireletse kgwebo ya gago le go kopa thuso, go bapisa dikarata standard, ditiriso tsa letsatsi le letsatsi low interest go fokotsa sekgatlha sa kgwebo rewards or cash back moputso ka ditshenyegelo student e simolola go ithuta ka sekoloto balance transfer go fetolwa dikoloto tse di nang le sa dikgwebo go ba godimo.

History ya gago ya sekoloto e ema gore banka e tla go naya karata sa interest le limit ya sekoloto, go duela ka nako go fokotsa dikoloto le go nna le history e telele go ka tokafatsa kgonofatso ya gago.

Tila go tlatsa poso mo ditlhopong tsa data go kopa sekoloto se se fetang bokgoni le go nna le e e sa siamang. Netefatsa ditokomane, tlatsa foromo ka nepo le kopo thuso go dira gore kopo ya gago e tsamaye sentle.

Pele o ka kopa karata ya sekoloto buisa le tlhaloganya melawana le maemo a tumalano go lemoga ditshenyegelo, ditokelo le mathata a ka tlisang le go tokafatsa tsamaiso ya madi le history ya sekoloto.

Overdraft e go thusa go feta balance ka nako e khutshwane mme e flexible mme e ka nna le interest e kgolo fees le kotsi ya dikoloto tse di sa tlhokegang.

Go dirisa overdraft go tlisa interest arrangement fee, maintenance fee overlimit fee, le late fee mme tuelo tse di ka tilwa ka go rulaganya go duela ka nako go fokotsa balance, go fetola limit-i le go dirisa ka tlhokomelo.

Dituelo tse o di duelang ka go dirisa madi a mantsi di ka oketsa balance, fokotsa credit score le go ama kgonofatso ya e nngwe ditsela tse di ka thusang ke ka nako, fokotsa balance, dirisa ka tlhokomelo bapisa dikarata le rulaganya madi.

Ee go na le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata fa batho ba ruta ka dikoloto le kamogelo ya dikarata tsa sekoloto ba ka itse ditlamorago le melemo, seno se ba thusa go tsaya ditshwetso tse di siameng go tila dikoloto tse di feteletseng le go dirisa madi ka maikarabelo.

Banka e tsaya tsia dilo tse di jaaka madi a o a amogelang kgwedi le kgwedi, naledi ya gago ya madi le bokgoni jwa gago jwa go busa sekoloto, morokotso wa sekoloto o balwa go ya ka se o kolota pele nako e o tla e busang le tekanyo ya morokotso e banka e e beilweng mme gantsi e balwa ka diperesente tse di tlhomameng kgotsa tse di fetofetogang.